Ewe, uba ndingalinikwa elo thuba ndinganguye umlimi wentsangu. Ngoba intsangu ingenisa imali enintsi xa uyithengisela abantu abayisebenzisayo.

Ujongilanga sisityalo esibaluleke kakhulu eluntwini, futhi nemali yaso xa usithengisa intle kakhulu. Ungenza imali enintsi xa ungumlimi kajongilanga.

Uutsha lungancedwa ngokuba kubekho iinkqubo ezinokufundisa ngezolimo baxelelwe ukuba ezolimo zinayo imali njengemisebenzi yaseofisini.

Ewe, urhulumente uzuza ngobana aba bantu abafundisa ezolimo bazobhatala irhafu xa amashishini wabo sele ephumelele.

Umntu angafumana isakhono ngoba ayofunda esikolweni sezolimo ukuba kwenziwa kanjani.

Ezolimo ziyakwazi ukukhupha ukutya oku sikutya mihla ngemihla le. Ziphinde zikhuphe inyama nayo le siyitya ngemihla ngemihla. Kwaye nenye impahla esiyinxibayo siluluntu iphuma kwimfuyo.

Xa ungumfama ofuna ukhulisa iziqhamo ebusika ungazama iolenji kunye negwava njengoba izezinye iziqhamo ezikhula ebusika.

Imicelamingeni yale mitshini isetyenziswayo kungokuba iyayinciphisa amathuba wokuqashwa koluntu, njengokuba le mitshini ingafuni bantu abanintsi.

Xa ufuna ukhulisa imifino ekwindla ungasizama isipinatshi njengoba silunga naso ekwindla

Abazali ndingabacebisa ngelokuba bathengise olu bisi lwenkomo okanye balujike balenze amasi ukuze bakwazi ulithengisa ngemali ethe xaxa.

ukuvelisa laa maqanda ndifuna uwathengisa. Ndingathenga iinkukhu ndizifuye ngoba zezona zizokwazi ukuzala laa maqanda nditsho ndiwathengise.

Ukugcina inyama ihlale isemkhenceni kuyanceda kakhulu ukuze ingakhawulezi ibole.

Kuyanceda kakhulu ngoba abantu abasebenza kwezolimo bazobhatala irhafu, futhi ezolimo zivelisa amathuba omsebenzi amaninzi.

Ikhaphetshu kunye nesipinatshi yenye yeendidi yemifuno ethi ikhule ngokutyala amaxolo kuphela.

Enye yemicelamingeni ngokufuya iigusha kungokuba ifuna ukuchetywa xa kusehlotyeni kutshisa kakhulu. Futhi iphinde ifune ukutofwa xa ufuna ityebe.

Imicelamingeni kukuhlakula nhe ezinto bazityalileyo. Kwaye naxa sekusihlwa omnye umcelangeni kokuba bayokhangela imfuyo le bayifuyileyo xa kufike ixesha lokuqokelela. Naxa kukho imfuyo engabuyanga, omnye umcelangeni ngulo wokuvuka ekuseni bahambe bayokhangela.

Ezinye zezinambuzane ezinobungozi kwizityalo ziinyosi xa zize zizininzi. Kwaye iphinde ibe ziimpukane ezimdaka ezingcolisa izityalo zakho.

Xa ufuye iinkomo ezilalini uba nengenelo enkulu kakhulu ngoba uyakwazi ukusenga ubisi uphinde wenze amasi ngelo bisi.

Esigqibo sala mafama asilunganga ngoba le khampani ifuna ukuvula ishishini ibizokwazi ukuthenga intsangu kulaa mafama ikhule ishishini labo.

Ukuze imfuyo ihlale inamanzi kufuneka amafama akwazi ukuthenga amatanki azogcina la manzi, naxa sekufike ixesha lembalela ahlale ekhona.

Isizathu esibangela ukuba ndizihlule ezi vuno kungokuba andifuni isivuno sibi simoshe esi sihle xa zihleli ndawonye.

Imiqathango engathi ndiyibeke ngesisibonelelo yeyokuba sizofunyanwa lulutsha olungaphangeliyo kuphela.

Ndingaqesha abasebenzi abambalwa xa ndisaqalayo ngokuba nayo imali izobe ingekho nintsi.

Le nyama uTata uMfene angayinika abantu ngezikweleti ukuze xa benayo imali bambhatale.

Ewe, urhulumente uyazama kangangoko konke anako ukuzisa amanzi kumafama, ngomane ethumela iimoto ezixwaye amatanki ezisa amanzi emafameni.

Ndilimele ukwazi ukuba ndithengise kwaye ndincede noluntu lutye ukutya okusemgangathweni ngexabiso eliphantsi.

Olu bisi luye ludidiyelwe, luxutywe nezinye izinto luzokwazi ukuba sisonka samasi.